Kubalulekile ukuthatha iipilisi zakho kwaye kunyanzelekile uzityile kwenzela izolawuleka i-high blood pressure, kwaye uzokwazi nokuyazi undawoni esigulweni onaso.

Abanye abantu bathenga amayeza angakho semthethweni kuba besoyika ukubhaqwa ngokuba bayayazi le nto bayenzayo ayilunganga kwaye bayayazi akufunekanga bazithenge ezi zinto, kwale nto bezithenga kwi-black market

Abantu abadala boMzantsi Afrika bonqena ukuhlala ixesha elide ngokuba kwiindawo zonyango abahoywa msinya.

Abantu abadala abaxatyiswanga eMzantsi Afrika ngokuba umntu xa engengomzali wakhe akamboni njengomntu umdala.

Imali yenkamnkam, ewe, inayo indawo encedayo kuyo kodwa ayoneli ngokuba incinci laa mali. Abantu abadala kufuneka babe nokutya kwaye kweli cala lamayeza okanye kwezempilo ayisebenzi ngokuba ithi ifika ekutyeni seyiphelile.

Ndizokwenza i-timetable okanye amaxesha okwenza izinto ndisete okanye ndibeke i-alarm kwenzela uba yonke into ihambe ngexesha kwenzela uba aze azoyiqhela indaba yotya iipilisi zakhe ngexesha.

Umama udinga umntu oyifundeleyo le nto kwenzela azonakekeleka kakuhle. Thina asikwazi uzenza zonke ezi zinto ngokuba asizifundelanga.

Njengabantu abamnyama thina siyazi ukuba xa umzali wakho emdala unakekelwa nguwe kodwa ebunyanini, awayifundelanga loo nto.

Ndingahlala naye phantsi ndimcacisele indlela ebaluleke ngayo ukuthenga ukutya kuqala ngokuba uzawusela utywala buphele, ashiyeke elambile. Ndingamcacisela ukuba kuqala athenge utywala, ngetshintshi ke, imali eshiyekileyo, athenge noba yintoni afuna uyithenga.

Ndingamcebisa ukuthi makaye ezivenkileni ayothenga ii-coupon kwenzela uba xa ephinde washota ngento akwazi uyothatha. Okanye abe nemali ayigcinayo ehleli nje iyatsalwa kwenzela uba xa eyidinga phakathi enyangeni akwazi uyikhupha.

Ndingabhalela usebe lwezempilo ndibaxelele ngalo mba wenzekayo kwaye abantu basezilalini bangabantu abadala kwaye bafuna uncedo. Ndibaxelele ukuba ibalulekile impilo yabantu, abanye abantu abanayo nemali yosuka uyotsho edolophini suka apho bahlala khona ngokuba ngabantu abadala and akukho mali.

Ndingazama ukucacisela indodakazi yakhe kwenzela izokwazi umxelela le nto ndiyithethayo kwenzela sikwazi uvana sonke kakuhle.

Ndingangena kwindlu nendlu ndicele abantu bandincedise ukugqithisa lo myalezo kwabanye abantu abakude kwenzela kungazubakho impazamo yabantu abazoya ekliniki kodwa ayizofika imoto.

Ewe, kunjalo ngokuba kwiindawo ezininzi iikliniki azinawo amayeza okunceda abantu kwaye ikliniki kuhleli nje kuyagcwala. So ziyanceda ke ngoku ezi moto.

Ukuqala kwam undwendwela eklinikhi ndathatha ixesha elide uncedwa, basinceda ixesha elide. Bayancokola kwaye abahoyanga.

Into endincumisa kakhulu ngokuba oomongikazi baye bakhawulezisa ukunceda abantu kwaye bandinika namayeza alungileyo akhawuleza andinceda.

Lichaphazela ekukubeni ningakwazi uncedakala okanye ungakwazi uncedakala ngokuba awukwazi uxela okanye anivani ngoko awukwazi uxela ukuba nentoni oyizeleyo ngokuba nithetha ulwimi olungafaniyo.

Ndingacela umntu endimbonayo uba uthetha eli lwimi ndilithethayo ndimcele andicacisele le nto ithethwayo okanye acacisele lo mntu ndize kuye okanye lo gqirha ndize kuye kwenzela azoyazi uba ndizele ntoni.

Ndingabhalela usebe lezempilo ndicele isithuthi ezi zihambayo ezi ezaa mobile clinic, kwenzela uba abantu bangahambi imigama emide ukwenzela bazoncedakala.

Kuyonyanzeleka ndibhale phantsi ephepheni kwenzela azokwazi uyazi uba ndithini, naye mhlawumbi andibhalele ephepheni sikwazi uthetha. Okanye ndikhangele umntu onokwazi usinceda.

Ubundlobongela obusekwe kwisini yinto yokuba kubethwe umntu ongumama ongakwazi ukuzilwela nabantwana umntu ongakwazi ukuzilwela ngumntu ongutata.

Ngokucinga kwam abantu abaninzi bakhule abazali babo behlukunyezwa ngoku abayazi indlela yophatha umntu ongumama uphatha kanjani, ngokuba ukhule eyibona emzalini wakhe, acimbe umntu yinto elungileyo.

Utata wam ndingamsa kwindawo yabantu abajonga amaxhewukazi okanye amaxhego kwenzela uba azofumana uncedo olu aludingayo lwabantu abayifundeleyo into yojongana namaxhewukazi.

Mama ndiyakuva and le nto uyithethayo yinyani kodwa njengabantu abamnyama thina umzali wakho kufuneka umjonge angayi kwenye indawo ngosuke angaphili ngokuba abazali bethu nathi sikhuliswe ngabo.

Ndingabhalela kwisebe lezempilo ndibaxelele okanye ndibacacisele ngemeko eyenzekayo kwaye yimeko engxamisesekileyo ngokuba abantu abakwazi ukufumana ziipilisi zabo okanye izinto zokubanceda ezigulweni zabo.

Ngoluvo lwam kuyakwazi uvavanywa ebantwini amayeza kodwa angabalungeli emzimbeni. Yile nto ndisithi mna andiqondi yinto elungileyo leyo kodwa ekugqibeleni yindlela ezamana uncedana nezifo esithi sidibane nazo apha ebomini.

Abantu abaninzi, isikakhulu abantu abangoomama boyika ukujongisa izindlu zabo kwaye boyika ubangathi ngoku bangamaxhoba. Boyika ubonisa abantu uba bangamaxhoba ngokuba abantu bayakwazi ukujonga bakuxelele okanye bakujaje. Boyika ezo nto.